Mohlala o bonahalang haeba banka e nkile tjhelete o tosa jwang kgwedi. Ha re re o ne o na le ten thousand e ne e dutse account-ong ya banka, mme banka e fana ka ten percent ya tswala ka kgwedi. Ha o sa e sebedisa, banka e ka o lefa one thousand ya tswala qetellong ya kgwedi, empa haeba ba nka nka tjhelete eo bakeng sa ditshenyehelo tse itseng, kapa o se na yona e sa sebetseng bakeng sa ho etsa tswala, jwale o lahlehelwa ke monyetla oo. O tla tshwanetse ke ho sebedisa tjhelete e nngwe e setseng ka hare ho banka eo ya hao kapa wa e o adimisana ka tjhelete e dikgwebong wa ho adima tjhelete dikgwebong. Ho qoba banka eno ka hobane o tlo tloha socialise, ke tjhelete e nyane ka hare ho banka.

Ke ka qala ka ditumediso. Dumela ke kopa ho buisana le mesebetsi ya thusang ka dikopo tsa sekoloto. Ke ya leboha lebitso la ke mang? Ke founela ke hobane ke lakatsa ho etsa dintlafatso lapeng la mme wa ka. Ke kopa ho botsa ka sekoloto sa nako e kgutshwane se se ka nthusang ka ditjheho tsena. Ke kopa o mphe ditlhakisetso ka botlalo hore ke tsebe hore na ke lokela ho etsa eng. Ho se fumana ho lokile ke leboha ke kopa hape o mpolelle ke tjhelete e kae e ka fumanehang ke nako e kakang o nka lefang yona? Ke tswala e kae e lefang sekoloto seo? Ho nka nako e kae hore sekoloto se se amohetswe? Ke ya leboha haholo ka ditlhahisoleseding, ke tla bokella ditokomane tseo, mme ke tla leka lekang la heno haufinyane.

Dumelang ke ka thuswa jwang kajeno? O itse o batla ho romela tjhelete mose ho naha ho lokile, ke tla hoka ho re o netefatse ka tse latelang dinaha tse amohelang tjhelete re ka romela tjhelete naheng efe mohlala, Zimbabwe, be Lesotho kapa Botswana. Boitsebiso ba moo amohele ke tla hloka lebitso le felletseng la mo amohele ka moo le hlahang ka teng dipampiring tsa hae. Nomoro ya hae ya ID kapa Passport ho hlokahala nomoro ya mohlala ka dinaha tse itseng moo o tla lata tjheleteng teng kapa ofisi e haufi le yena. Bongata ba tjhelete o batla ho romela bokae? Na o batla ho re e romele ka madi? Ruhang ho nkang kapa account ya banka? Mokgwa wa ho lefa mona o tla lefa ka tjhelete cash kapa o na le tjhelete akhaonteng ya hao na?

Dumela mohlomphehi ke leboha monyetla ona wa ho le wena ke ngola ke le motswadi wa ngwana ya kenang sekolong sena sa bo poraefete. Ke bile ke ananela boleng ba thuto eo bana ba rona ba e fumanang. Ke kopa ho le tsebisa ka bothata bo ke tobaneng le bona ka hona jwale, mabapi le ditifiso ha jwale ke saletse morao ka ditifiso tse bang, e leng ntho e tlamang haholo, empa e seng ka bomme ke sebeletsa ka mekgwa e menyane, mme ha jwale iphumanela lekeno ka ho romela tjhelete ka cellphone moo moedi wa letsatsi ke five thousand feela. Ke kopa tlhompho le kutlwisiso ya hao hore ho ntumella hore ke tla lefa tjhelete ena ka dikarolo tse nyane ho ya ka moedi wa tsamaiso ena. Ke ikemiseditse ebile ke tla phetha boikarabelo ba ka jwalo ka motswadi, empa ke kopa hore sekolo se mphe monyetla wa ho lefa mekgahlelo eo.